Imidlalo yabantwana esikolweni ibalulekile kakhulu ngoba uzofumana abahlobo abatsha futhi ukwazi ukubona netalente yakho ukuba unayo italente na kuloo mdlalo. Uzofumana italente usesemncinci ukwazi ukhula nayo ufumane amathuba angcono ukuba utreyine uselula ukwenzela xa umdala ukhawuleze ube yi-professional. Mhlawumbi ungafumana ubu-professional usesesikolweni ube ke ngoku ufumanise italente yakho usemtsha, ixesha elirayithi. Futhi ukwazi ufumana abahlobo, ukwazi uhamba iindawo ube ufumene netalente yakho.

Mna ndithanda ukuzihlalela endlini ndizibukelele iifilimu nee-series okanye ndizifundele iincwadi for ukuhambisa ixesha. Kodwa ngamanye amaxesha ndiye ndivuke kusasa ndijoge phambi kokuba ndiye ejimini ndiyohlala ejimini noba ziiyure ezintathu. Ndihambisa njalo ixesha ngokuhlala umzimba wam usegazini, ndihlale ndizikhathalele ngamaxesha onke. Iincwadi ndiyazithanda so ixesha elinintsi ndiye ndifunde iincwadi ndibe ndihlale endlini or ngamanye amaxesha ndiye ndibukele iifilimu kamnandi.

Ukuba yinto oyithandayo kudlala ibhola ekhatywayo ungaqhubekeka uyidlale angabahoyi aba abakuntlontayo. Abanye banomona kuba apha eMzantsi Afrika iqembu lebhola labantu besifazane abadlala ibhola ekhatywayo bahamba phambili apha eMzantsi. Futhi nawe ukuba yinto oyithandayo ibhola ungaqhubekeka uyidlale kuba ungazenzela ikhariya engcono udlalele uMzantsi Afrika. Futhi italente yakho intle kakhulu kuba bambalwa abantu abangoomama abadlala ibhola ungaba ngomnye wabaqhamileyo ufane nokapteyini waseSouth Africa wabantu abangoomama.

Abaqeqeshi badlala indima enkulu kakhulu ekuncediseni abantwana ukuba bafumane iitalente zabo nakubancediseni ekubakhokeleni endleleni ezirayithi ukuba bangenzi iinto ezirongo, babe nento abayenzayo ngaphandle kwee-homeworks. Banokwazi ukwenza izinto ezizobakhupha ezitalatweni bangabi nanto yokwenza, iinto ezokubanceda nakwixesha naxa bebadala bahlale babe ngabantu abaqeqeshekileyo nakwezemidlalo. Iyanceda ekuphuhliseni iitalente zabantwana ukuba babe ngabantu abangcono ebantwini.